Lokha umvumi nakatlola phasi ingoma mantanzi ngaphambi kobanyana ayigadangise, kuba lula bonyana akghone ukuyifunda azizwe bonyana yenza umqondo, begodu iyazwakala kuhle, ukuthi lapho kuneemphoso khona, bese uyazilungisa atlole kuhle ikwazi ukuzwakala.

I-albhamu engiyithandako, ngeye-Saaiplaas Boys, yesihloko esithi, Ingwe Sayibamba ingikhumbuza siye emnyanyeni kwagogo, nge-Delmas, khabe ibuyekezwa. Iingoma zakhona zimnandi, zibetha ehliziyweni, nanoma ungakwazi ukugida, zikwenza usikime ufune ukunyakazisa umzimba.

Indlela elula engabiziko yokubukela amafilimu, kungaba kuwabukela kuma-platforms afana nabo-Netflix, nabo-Showmax, ngombana ubhadela ngakanye ngenyanga, nanyana ama-platforms afana nabo-MovieBox, ngombana yona isese simahla, begodu uyakghona ukuthi ama-movie uwafake efowunini ukwenzela kobanyana uwabukele ngelinye ilanga, namhla unganamali wokubhadala.

I-inthanethi iwisa amaphephandaba, ngombana abantu abanengi ababoni ukuqakatheka kokuthenga amaphephandaba, ngombana iindaba zikhona ezandleni zabo, lokha nabaphethe abomaliledinini babo, yoke into ikhona. E-inthanethi bathola zoke izindaba zemaphasi loke mazombe, ngesikhathi ezenzeka ngaso zisatjhisa.

Amafilimi ngiwathandela kobana lokha nawubukele wona, awusizwa isithukuthezi njengombana ngimuntu ongasebenziko, angasizwa isithukuthezi. Isikhathi sikhamba msinyana lokha mangikubukela amafilimu, begodu afundisane iimfundo ezinengi. Akunikeza ilihlo elihlukileko lokuqala ipilo, nokuqala izinto ngendlela zenzeka khona, nokuhlaziya izimo ezithileko, ngombana uthola bonyana into eyenzeka ngefilimini, nawo ukhewadlula kiyo ngaphambilini, nanyana kusazokwenzeka, nanyana uthola bonyana ngiso ubujamo, osuke ungaphakathi kwabo ngaleso sikhathi.

Mhlobo wabomaliledinini obizwa ngama-Smartphones, okghona ukwenza izinto ezinengi ngawo, ungena ku-inthanethi, uthole amafilimu ungawabukela. Ukwazi ukuyenza bonyana lokhu onakho efowunini kudlale kumabonwakude wakho, ukwazi nokuvula kiwo ama-akhawunti. Wenze koke okudingako ngaphandle kokuthi usuke ngendlini, nanyana la, uhleli khona.

Umkhangiso engiwubona ukhamba phambili ngewamavidiyo esikhathini sanje, ngombana njengoba kunama-app afana nabo-TikTok. Uthola bonyana lokha umuntu nakabukela amavidiyo ku-TikTok imikhangiso le, ivela khonapho, kuba lula bonyana ibonakale, begodu imikhangiso yakhona ikhamba khulu ukudlula yemirhatjho, ngombana abanye abantu imirhatjho abasayilaleli, iphephandaba abanye abasalithengi. Ye-ke amavidiyo ngiwo abonakala ngobunengi esikhathini esinengi.

Kungombana amavidiyo amade, adla imali, nanyana idatha elinengi, begodu abanye abantu liyababizela, liyabadurela ukulithenga.

I-WiFi, angakghona umuntu ukuyisebenzisa ngaphandle kwenomboro efihlekileko yokuyivula, lokha umnikazi nakangakayifaki inomboro efihlekileko, kodwana lokha nayifakileko inomboro efihlekileko, angeze akwazi ukuyiberegisa. Ngaphandle kwalokha kubabantu laba, abaziingebengu, abakwazi ukugangela ama-WiFi wabantu, bathole iinomboro ezifihlekileko lezo ngandlela thize.

Umuntu onjalo ngingamtjela bona azame ukuzihlanganisa nabantu abasemkhakheni leyo, asebenzise iinkundla ezifana nabo-TikTok, ukuze ikghono lakhe libonakale ephasini. Libonwe ngiwo woke umuntu alisabalalise, begodu akhambe nemihlangano efaka hlangana abantu abasemikhakheni loyo, asuke afuna ukuwungenela, ukwenzela bonyana akwazi ukukhombisa abantu, ahlangane nabantu akhe ubudlelwano obutjha nabantu ekungenzeka bamsize, bambonelele, nanyana bamvulele iminyango leyo, atlhoga bonyana imvulekele.